Ayikho mna endicinga ukuba ikhuselekile kunenye ngoba iingozi ziyakwazi ukwenzeka umntu ekhwele kuzo zombini. Ibhasi iyakwazi ukulimala, iteksi iyakwazi ukulimala. Zombini, zombini azikhuselekanga ngaloo ndlela ngoba kungenzeka nantoni na kwibhasi kanye neteksi. Ibhasi iyakwazi ukutshayiswa, itekisi iyakwazi ukutshayiswa. Ibhasi iyakwazi ukuwa, itekisi iyakwazi ukuwa. Ibhasi iyakwazi ukuqhawukelwa ngama-handbrake nakanjalo eteksini.

Ndingathi yilena enedekha ezimbhini ngoba lena ineedekha ezimbini ibhasi inabantu abaninzi, imithwalo emininzi iyasindwa. Ngoku akunoba lula ukubana iwe, seyitshayiswa ayinokwazi uba, akunoba lula uba ihambe ihambe iyowa ngecala ngoba iyasindeka. Kanti lena inedekha enye iba khaphukhaphu, kulula ukubana naxa ngaba ijika iidrayari ihambela phezulu, iwe ngoba ilula nabantu bayo bambalwa kunalena ineedekha ezimbini.

Ndinganyanzelisela ndithenge itikiti elitsha lokukhwela olu suku lunye kuba ndililibele endlini ikhadi lokukhwela okanye ndibhatale ngemali.

Kuba ndizobe ndingumntu oleqe emsebenzini ndinganyanzelisela ndithenge elinye ikhadi ngoba andiboni lizomoshakala okanye liyindlela lomosha imali kuba sendihleli ndingumntu okhwela ibhasi xa ngaba ndiphangela ndisiya emsebenzini naxa ndibuya kunoba ndijike ndithi ndiyaleqa endlini ndiyolithatha ngoba loo nto leyo ingandenza ndibe, ndifike kade emsebenzini.

Ndingamcebisa ngamaxesha ahamba ngazo iibhasi, ndimcebise ukubana kufuneka imihla ngemihla aqinisekise ukubana ikhadi abhatala ngalo ebhasini lihlala lisepesini ayiphatha imihla ngemihla.

Kunganyanzeleka ndilinde ngoba ezi zinto zikanje ziyenzeka kodwa uba ndingabona ukuba ndizolibaziseka kakhulu emsebenzini, indenze ndingafiki ngexesha elirayithi ndingabhalela umntu endiripotela kuye okanye umphathi wam ndimchazele ukubana kukhona ingxaki eyenzekayo ezibhasini, zihamba kancinci okanye kutshintshe ixesha lazo lokufika okwangale mini, yiyo le nto izondenza ukuba ndingakwazi ukungena ngexesha emsebenzini.

Ukuba ndiyabona izondilibazisa kakhulu ndingancama ndiyogibela iteksi okanye ukuba ndiyabona ukuba iyalindeka, ndithathe ixesha, ndiyilinde. Sogqiba ndiripotele umntu ondiphetheyo okanye endiripota kuye emsebenzini ukuba iibhasi zihamba kancinci zinengxaki, yiyo le nto ndizofika emva kwexesha elithile nelithile. Nditsho ndichaza kumphathi.

Ndingakhetha ukuma ngeenyawo ebhasini ukuba bayandivumela okanye ndiyogibela iteksi ngoba kufuneka ndifikile emsebenzini ngexesha elifanelekileyo.